Ukudodiswa kwamaZulu kunomehluko phakathi kokudodiswa kwamaXhosa. Ukudodiswa esiZulwini, usuke usukhulile, ususeminyakeni yokuthi usungaganwa, ube nezingane, wakhe umuzi. Usuke usufundiswa ukuba umnumzane noma ubaba wekhaya uziphatha ndlelani kanti ngesiXhosa, udodiswa noma usamncane kepha uma usuye entabeni uyosoka, ufike udodiswe, ube yindoda.

Ukuthi uyazi yini umfundi ukuthi ubuntu buchaza ukuthini, izenzo ezichaza ubuntu uyazenza yini ukuze ngibone ukuthi uyayiqonda ifilosofi yoBuntu, angenzele imizekelo yezinto ake azenza noma izinto ake abona zenziwa ezikhombisa ubuntu. Ngalokho ngizoba nesiqiniseko sokuthi uyayiqonda ifilosofi ye-Ubuntu.

Uma kuhlatshiwe kwaZulu, kakhulukazi inkomo, akuyona yonke edliwa nanoma ubani. Kuyahlukaniswa, kuba nendawo edliwa ngomama, kube nendawo edliwa ngobaba, umase kuba nendawo edliwa abafana kanjalo namantombazane okuyisiko lethu okukhomba ukuthi ukungalingani. Ngakho-ke, asikwazi ukudla sonke ndawonye, kuhlukaniswa ngokwezigaba.

Ilesi sokuthi iphathe kahle inkomo kamama, okuyiso esigqugquzela ukuthi ingayi ocansini ngaphambi kokuba ishade, okuyinto enhle esiza kakhulu futhi ekuthenini abantu bengabi nezingane bengashadile ukuze iy'ngane zikhulele emindenini eqondile enobaba nomama.

Indlela yokuziphatha kwayo intombazane ngesimilo, okuyinto enhle, kulokho ngingafaka ukuthi kube nomuklomelo ewutholayo uma izigcine kanjalo yaze yafika emshadweni, okuyinto engagqugquzela onke amantombazane asendaweni noma asemphakathini ukuthi aziphathe kahle, kwandiswe imindeni eqondile yasemshadweni.

Ukudodiswa noma ukufundiswa inhlonipho kuyasiza kubafana noma kumuntu osuke ethomba ngaleso sikhathi azi ukuthi into ebalulekile inhlonipho njengoba esuke eseqala indima entsha yokungena ebudodeni, kumele azihloniphe yena ukuze nabantu bezomuhlonipha ezoba ubaba wekhaya ohloniphekile.